Nna ke nahana hore ee, ho hotle ho bana ntse ba bua senyesemane, empa feela ba sa lebala, ko ba tswang boteng ba sa lebala dipuo tsa bona, tse tshwanang le bo se Zulu, Sesotho se Ndebele hobane South Africa e na le eleven official languages. Jwale ke bohlokwa ba batswadi ba bona hore ba ba rute ee meetlo le dipuo tsa bona, koo ba tswang ko ko teng. Hobane ha se tsa lahlehile moo o tla ba bua le mang senyesemane ng? Hobane batho ba bangata mane motseng ha ba se tsebe senyesemane, jwale ha o ntso o bua le ngwana a nang le dilemo tse tharo o buang senyesemane fela a sa itse puo ya hae, tla be le bothata bo boholo haholo holo. Ke nahana hore batswadi ke bohlokwa ba bona ba hore ba rute bana ba bona dipuo le meetlo ya dipuo tsa bona ho ka ba tswang ko teng.

Sekolong sa ka se loketse bana ba ka hobane ba bua senyesemane senyesemane ke language ya mona universal language. Jwale ke bone le ntho e ntle ngwanaka yang sekolong moo se buang senyesemane fela hobane bana ba ka nna kea ba ruta puo ya rona ba e tseba le ho ba kena sekolong mane ba bua senyesemane fela le merafe, emeng. ba kgona ho utlwa puo ya bona hae hobane nna ke ba lokele ba bue senyesemane hae ba tla bua senyesemane ba le sekolong kapa le batho ba buang senyesemane. Ee, ke bona ho le bohlokwa hore dikolo tse tse ding di sa be di a ruta bana ba senyesemane fela hobane dikolo tsa private le tsena tse ko di suburbs-eng ha di rute bana first language ya bona, o tla utlwa hangata le senyesemane le Afrikaans.

Ke tla bua ka government, ee, government ya rona haholo e corrupt-e ja tjhelete ha e kgone ho lokisa di-infrastructure tsa rona mane di toropong kapa makeisheneng a rona. Ee, hangata ba tsamaya ka dikoloi tse holo, ba tsamaya mafatshe, ba reka dikoloi tse turang diaparo tse turang, empa banna le basadi mona South Africa re tshwerwe ke tlala, ba bangata ha ba sebetse re be re hloka batho bao ba ka re ka govern-ang hantle batho ba ka re fang mesebetsi batho ba tla nahanang hore gender base violence ke pandemic, mona South Africa.